Kukho imingeni eminintsi eye yathabathwa yipalamente yaseMzantsi Afrika. Kuye kwaba novoto oluye lenzeka ukuze lo mthetho ukwazi ukuthi utyhalwe uye phambili. Uninzi ke lwabamhlophe luye lathi aluvumi ukuthi lo mthetho uqhutyekiswe. Kodwa ngenxa yemeko yalapha eMzantsi Afrika kuye kwanyanzeleka ukuthi lo mthetho uphuhliswe usiwe ebantwini, usayinwe yi-president. Le lo mthetho azange iintshaba izizwe zangaphesheya azange zawuvuma.

Ewe, zikhona zona izityalo ezithi zimebumi ngelo xesha lasebusika njengekhala nangamafido. Zinintsana endizikhumbula kodwa ziye zibe khona ngenxa yemeko yenzululwazi.

Nina bakuthi yithini ndinixelele ngale ndaba. UNoluvuyo unothando lokusebenza apha ezifamini, unothando lokutyala, yinto akhula nayo esemncinci. Loo nto iyabonkalisa ukuthi unentshisekelelo ephuma phakathi, akadingi kunqandwa. Yaye into xa uyithanda kwawufuneka sikunikeze eyona support uyifunayo. Yonke into empilweni ofuna ukuyenza ingenzakala ngenxa ye-support yefemeli. Ndiyacela nje niyifemeli nikhe nimxhase lo mntana, nimomeleze, nimncedise kule nto afuna uyenza. Kuba i-education ayiyo yodwa imfundo engenza ukuthi umntu aphumelele. Izandla zakho, ingqondo yakho, zingenza ukuthi uphumelele.

Ezona ziqhamo ezithi ziye zivume, zivume ukukhula ngexesha lentwasahlobo ziibhanana, ngama-apile, iipesika, iipere, iiorenji neebhanana. Zezona ke zikhula kakuhle ngentwasahlobo.

Hayi kaloku, wonke umzi ufanele ukuba negadana encinci apha emva ukwazi ukuthi atyale ezona zinto sizifunayo njengeetapile. Uyabona iitapile? Iitapile ungazitya ngayona ndlela ininzi yaye zinomsoco, ziyawakha nomzimba. Akho, akho femeli izawufanele ukuthi idinge igadi yeetapile kuba zilula nokukhula. Kulula nokuzityala futhi azidingi nendawo eninzi. Xathe nje wena wazibeka kakuhle ziye zikhule, itapile iphuma kwenye itapile.

Iyawubanzima ke leyo. Ewe, ndingambiza. Ndifuna amacebiso eendlela endizawuthi mhlawumbi ndenze umhlaba wam ube ufume ube mhle. Kodwa ndikholelwa kwiespiliyoni, i-experience. Yiyo into endikholelwa kuyo ukuthi indlela owazifundisa ngayo ukusebenza ngomhlaba, uye ube nalaa experience ikhule ngolo hlobo. Bona ukusuka phaa eyunivesi, bayazi into ukusuka encwadini kodwa kube nzima ukuthi bayenze ngokwenyani apha ekuphileni.

Ntombi yam, kunomehluko ke phakathi kwebisi lenkomo nebisi elithengwa evenkileni. Ibisi elithengwe evenkileni liye lifakwe amachiza athile ukuze libulale iintsholongwane ezithile. Futhi exesheni elininzi baye balifake namanzi amaninzi ukuze bakwazi uthengisa elo , kodwa eli lenkomo lelona bisi lihlumileyo linawo wonke umsoco kuba lisenjalo nje liphuma enkomeni. Kodwa ke liye libagulise abanye abantu ngenxa yokuthi azange lamhlanjwa okanye laphononongwa ngolo hlobo.

Ewe, kutshanje isimo sezulu sithe sathi sibulale singanikezi ithuba, izityalo zikhule ngokupheleleyo ngenxa yesimo sokutshintshatshintsha kwesimo sezulu esi sibizwa i-climate change. Kuba nzima ukuthi sifumane izityalo esasizifumana mandulo. Kufana namayeza amaxhwele, baye baye baye basokole ukufumana wona mayeza eendaweni ebebeqhele ukuzifumana ngenxa yotshintshotshintsho lwesimo sezulu olungaqhelekanga.

Njengoba sisazi ukuthi uninzi lweefama nee-farm zezabelungu. Ukusukela mandulo ekutheni ekufikeni kwabamhlophe kweli lizwe iye yaba yinto yokuthi bazithathela iifama bazabela zona. Yaye yaye futhi loo nto yabenza ibe ngabo abafamayo indlela ukuthi basinikeze ukutya . Inzima indaba yokuthi umhlaba mawubuyele ebantwini kuba thina sizwe esintsundu, umhlaba siyawuthatha sihlala nje phezu kwawo kumosheke zitrekta, kumosheke fam, kufe kwankomo kuntshontshelwane. Kodwa bona banendlela leyo abaqhube ngayo iminyaka emininzi besenzela ukutya, kodwa kusebenza thina bantu abamnyama. Ingxaki ephezulu kukuthi thina xa kufanele ukuthi siziphathe, siqhubeke sityale asenzi ngolo hlobo. Siye siyeke izinto zibe ngumbhodama kutshabalale yonke into. Iyawuba nzima.

Into ephambilli xa ulima udinga uthando okokuqala, intshisekelo nako konke okuphuma kuwe, nenkolelo yokuthi umhlaba yimpilo yakho. Mna ithe xa ndilima ndenza ngako koko ukuthi yonke into equka ukuthi ezi zityalo zam ibe zezona ziphuma ngaphambili, ezona zinkulu, ezona ziphumeleleyo, ndenze ngayona ndlela ndifanele ndenze ngayo. Kuba isipiliyoni nexesha elinintsi endinalo apha ekulimeni landifundisa okuninzi, iimposo zam zincinci.

Ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu kuyenze nzima indlela izityalo ezikhula ngayo kule mihla siphila kuyo. Le nto kuthiwa yi-climate change imoshe izinto ezininzi. Uguquguquko lwesimo sezulu olungaqhelekanga nokutshisa okugqitheleleyo. Izityalo ezininzi zizifumana ziphakathi kocinezelelo lwale meko intsha yezulu, le ingakhulisiyo kodwa ibulala. Yonke into yenzakala ngokubaxeka. Zinintsi kodwa bezikhona ke kusuka kudala ezo ndingazikhankanyanga, ezi zingakwaziyo ukumelana nobushushu.